Veza iinzuzo ozaziko ngemihlobo wokubhadala obizwa bona yi-ballon payment. Ibhaluni yokubhadalela mhlobo wemalimboleko eyakhiwe ngendlela yokuthi imali yokugcina ibe yikulu khulu kunamabhadelo wangaphambilini. Imali yokubhadalela ngebhaluni yindlela yokukhetha , imalimboleko yendlu, imalimboleko yeenkoloyi kanye nemalimboleko yamabhizinisi.

Imali ebhadalwako umuntu nakavula i-akhawundi.

Imithetho nekambiso engingazibeka ukobana imali ayihlali emuntwini, yoke imali iyokuhlala ebhanga futhi woke umuntu uzokghona ukuyibona imali leyo kodwana akakghoni ukuyikhipha, woke umuntu izomtlogela emaliledinini wakhe ukuthi kunemali ethizeni engenile ngeyestokfela, kodwana imali leyo ayiphumi ingena kuphela and woke umuntu uyayibona bonyana yimalini engenile begodu ingene sikhathi sini ngelanga liphi, ngakho-ke woke umuntu uzokukghona ukuyibona imali leyo.

Ubungozi bokuqhaza njengezehlakalo ezingaba khona nofana izinto ezingaba nomthelela ongasimuhle emkhakheni lo wokwakha. Iingozi lezi zifaka hlangana iingozi zokuphepha, ukutshwenyeka ngebhoduluko, ukuphikisana kwezomthetho kanye neendaba zezeemali zezimali, zeemali, ukuqedwa ngeempumelelo kwananyana ngiyiphi i-project yokwakha , kuyo ngokukhomba nokunciphisa ubungozi lobu.

Hlathulula bona kwenzakalani nakutholakala bona umuntu akakghoni ukubhadala i-balloon payment. Nawungakakghoni ukubhadala i-balloon payment, kuyafrizwa nofana kunjanyiswa ama-akhawundi wakho, kuthathelwa izinto zakho ibhizinisi nofana ikoloyi ziyathathelwa bayazithatha nawungasakghoni ukubhadela.

Kuqakatheke ngombana

Ibulungelo liyivikela njani imali yakho? Liyivikela loka nanyana kwenzeka nomana yini ebhanga imali yakho iyohlezi ikhona begodu imali yakho iba nenzuzo nabayibolekako abanye abantu ebhanga ibuya futhi iba nenzuzo ngakho-ke imali yakho ibalulekile loka nayisebhanga ngombana iyaziphindaphinda iba neenzuzo ezinengi lokha ebakubiza ngokuthi ma-interest begodu ayidliwa imalakho.

Ubungozi obungehlela umuntu osebenzisa ihlelo le-digital ukubhadala iinkwelede ukobana umuntu lo angazithola sekabhadala imali enengi khulu ayibhadalela emuntwini okungasuye ngombana i-digital iberega ngento le ebesiyibiza ngelimi lesiyeni ukuthi i-network. I-network nayingahlala ingabi khona kutjho ukuthi iinkwelede zakho angekhe uzikhone ukuzibhadala. Ngakho-ke nakungadlula ilanga ekumele ubhadale ngalo, wangabhadali ngalo kuba neendleko nofana iinzuzo ngakho-ke sekumele ubhadale imali engaphedluzwana ngombana utjhiywe sikhathi.

Kuyakghoneka bona uthenge i-airtime ebulungweni ngomaliledinini kuyenzeka begodu kulula tle kwenza izinto zakho zibe lula begodu kuyinto ekuphungulela umthwalo ukuthi uye evekeleni uyokuthenga i-airtime, ngomaliledinini kumsinyazana begodu kulula tle.

Iphi imihlobo yetjhorensi ekhona? Sinemihlobohlobo yetjhorensi, sinetjhorensi yepilo, sinetjhorensi wezamaphilo, sinetjhorensi yeepahla, sinetjhorensi weenkoloyi, sinetjhorensi wezamabhizinisi sibe netjhorensi welwandle.

Yikobana ukhambe uyokufuna usizo emagcwetheni, ufune igcwetha lakho likutlolise nomfana likwenzele incwadi lapho ufaka khona amalunga womndeni, incwadi ebiziwa ngokuthi ngelimi yesiyeni yi-will, lapho uzokufaka khona amalungu wakho woke womndeni ukobana anwabelisa njani impahla zakho lokha nasele ungasekho ephasini ukuzokuba bangazokulwa nawungasekho ephasini, futhi incwadi le egungunyiswe mthetho.

Ngokubona kwakho, ingabe zilisizo kangangani iintokfela? Linga ukunabisa ipendulo yakho. Kuneenhlobohlobo zeentokfela, mina ngokubona kwami iintokfela zilisizo khulu ngombana lokha nawuzelwa mnyanya bayakghona ukukuphekisa, bakuphe i-grocer oyifunako. Nalokha nawuzelwa mnyanya nofana ubhujelwe isitokfela siyakghona nofana bayakghona ukukupha imali oyidingako bonyana uyokunqwaba ilunga lomndeni, ngakho-ke iintokfela zilisizo khulu.